Ho bohlokwa haholo hore motho e mong le mong a ba na le marangrang, yena kapa e mong wa leloko la hae. Ha sa tsebe letho ka tsa marangrang, a kope ngwana wa hae a mo thuse hobane dinakong tse ngata dintho tse ngata di etsahala marangrang. Ditaba hore re di thole re di thola ka marangrang, hore re bone re fetise molaetsa re thole molaetsa le rona re sebedisa marangrang, hobane nakong tsa ya corona ne re sa kgone ho ya mosebetsing jwale marangrang e ne le ona ntho e neng re e sebedisa hore mosebetsi o phethehe. Jwale ke ntho e ntle hore motho e mong le e mong a itlwaetse le tsa marangrang hore ha sehla sena se ka etsahala hape sa re hlahella, a ba kgona ho etsa hona le hwane.

Re ka bua le moetapele wa rona hore na a re thuse hore le rona ba tle ba re kenyetse marangrang ao le rona re kgone ho tshwana le bana ba bang. Ha eba ho sa kgonahale, re le setjhaba kaofela re ka kgona hore re ntshe ho itsinyana hore re kgone hore le rona re be na le yona ntho ena ya marangrang.

Ntho eo ke nahaneng ke hore, ke bule kgwebonyana ya ho rekisa tsona di-data tsa ho kena di-internet-eng le tsona di-airtime tsa ho founela batho. Hobane ha o ya lebenkeleng, o tlo sebedisa tjhelete e ngata ho feta ha o tlo reka ho nna hobane o tlo palama habedi or hararo, ho re fela o lo reka airtime e sa tlo nka le nako e kae. Empa ha o tseba hore na na di ya rekiswa mona moo o dulang ha o tlo reka hangata, o tlo reka kgafetsa le kgafetsa, hobane wa tseba tjhelete eno o tlo e sebedisa for ho palama ka yona ke ena o tla e sebedisa ho tlatselletsa moo shotang teng.

Ba la re ho nna data e fela ka pele hobane di ngata dintho tse founung ya ka, hape ke tlamehile hore nana ke etse hore tse ding ha ke sa di sebedise, di se ke tsa e ja ho ja fela tsena tse sebedisang hobane ba itse ha ntse ke entse jwalo e tla re ha ntse ke kenya e tlo fela ka pele empa ha nka etsa hore nana tse ding tsa dintho ha ke sa di sebedise di se ke tsa e ja ha e tlo fela ka pele. Jwale tlametse ke ye founung ya ka, ke shebe hore na ke efeng e ke sa e sebediseng haholo, ke efeng e ke sebedisang haholo.

Eya yona ha ya loka ho hang, empa tlamehile hore na ba batle motho a etsang a tsebang ka tsa setso haholo, e be yena a ba rutang hore sena o se etsa tjena, sena o se etsa tjena. Hape ba tlamehile hore nana bapatse batho ba tsebang setso seo haholo, le ha ba sa ba nke kaofela empa banke enwa a ba rutileng hore ena o e etsa tjena, ena o e etsa tjena hore ha bona ba bapala ba merabe e na e seng ya setso sa rona ha ba bapala e se ka bonahala e ka re ha ba tsebe letho empa e bonahala e ka re ba rutuwe ene ke bona hantle.

Ha jwale se ba re kenyeditse lenaneo le hlahisang mananeo ohle a ne a hlahella kgale, hape di-internet-eng mona ha o tseba hore o batla eng jwalo ka ditori tsa kgale, tshwantshiso tsa kgale bo bophelo ke semphego, bo mopheme, bo ditholwana tsa sethepu wa tseba o ya kae di-video-ng, o ngola lebitso leo ditholwana tsa sethepu, neng neng ha etlo hlahisa dintho kaofela, di tlhahiso kaofela neng neng e tlo hlahisa dintlha kaofela.

Taba ena e amme setjhaba hantle le hampe. E amme setjhaba hantle, hobane ha ntho e etsahetse kgale kapa e etsahetse profinsing e ngwe o na le monyetla wa ho bona ho hore o kgone ho ba na le tlhahiso leseding hore batho ba bangata ba bua kang. Ka lehlakore le leng e mpe hobane batho bana ba etsang di-magazine le dipampiri tsena tse balwang, ha ba sa etsa tjhelete haholo hona ho bolela hore batho ba bangata ba fellwa ke mesebetsi kapa ba felletswe ke mesebetsi.